Uma iy'nhlelo ze-DSTV zingatholakala nje mahhala, eyi kungaba nomehluko omkhulu kubantu nje wonkana ikakhulukazi abantwana. Bayawuthanda umabonakude, bangayibukela izinto eziningi amapopayi, bangayibukela ney'nhlelo eyibakhulisayo ngoba ku-DSTV kukhona ney'nhlelo ey'bakhulisayo abantwana. Kungaba nomthelela omuhle kakhulu, kakhulu ngoba abanye abakwazi ukukhokha bekhokhele omabonakude oma-DSTV o-hundred and fifty obanibani. Leyo mali eyi iyasinda ngoba kweminye imizi baphila ngeyimali zey'bonelelo. Hhayi ukuba khona kwakho kwamahhala hhayi kungaba nomthelela omuhle.

Mina nje njengoba ngiyimi nginganqeni nje ukuhamba, angisiyi umuntu onqenayo ukuhamba, ngingahamba ngibize intsha ngisebenze ngayo ngoba into eyenzakalayo into uma uyitshale entsheni iyashesha ukusabalala. Ngingasebenza ngentsha, ngithi ngiya kufaka isikhangiso sami emsakazweni, intsha vele siyasazi lokho kuyobe kusho ukuthi umphakathi usuyazi. Sekuyoba lula ukuthi balalele emsakazweni, noma ngithi sengsiqala isikhangiso sebhizinisi lami vele sengithinta into esike yanyakaziswa kancane. Mina nje ngingasebenza ngentsha, iyo nje ngaba wumhlahlandlela.

Kubaluleke ngokuthi nabo nkosi yami bazizwe bangalahliwe, bezizwe bengabantu ebantwini nanokuthi-ke bakwazi nabo ukwazi ukuthi kwenzakalani. Kungabi khona labasala khona ngoba kukhona izinto abangakwazi ukuzenza, nokuthi-ke babenayo nabo indlela abasizakala ngayo njengabantu nje abaphila emhlabeni.

Ngokwami ukubona angiboni ukuthi ukusetshenziswa kwe-smartphone ebantwaneni kungaba isiphazamiso ngoba esikhathini samanje vele sekusetshenziswa i-inthanethi, ithekhinoloji. Sekusala kuyo-ke ingane-ke ukuthi yona iyimisele kangakanani ngesikole, kusala kuyo-ke ukuthi ifuna ukwenza umsebenzi wesikole noma ifuna ukudlala kodwa nje ukusetshenziswa kwe-smartphone angiboni kunophazamisa okukwenzayo. Ngikubona mina kusiza ngoba sekwabakhona izinto ezifana no-Google, ungena ku-Google uyicinge leyo nto noma igama ongali-understand uzufunde nokuthi igama li-pronounce-a kanjani. Eyi ngibona mina usiza kakhulu usiza kakhulu i-smartphone.

Umehluko kuba ukuthi laba abasakaza bukhoma bayakwazi ukumema abantu abazobabukela, laba abasakaza ku-TV abakwazi. Ngicabanga ukuthi umehluko ulapho, ukuthi futhi laba abasakaza bukhoma ababi nesikhathi esanele. Nokuthi-ke enye into laba abasakaza bukhoma babukwa kakhulu ngoba esikhathini samanje sekusebenza o-YouTube kwenziwa o-live so abanye bayakhokhelwa-ke ngalokho-ke, lokho lokho kusakaza bukhoma.

Ngokubona kwami ikusasa lisekhona elamafilimu ngoba noma bengangena o-inthanethi kodwa o-TV abantu basababuka noma bangabuka izinto online abanye babuye basebenze ebusuku ama-soapie bawabambe kuma-smartphone, bawabambe-online kodwa nje isasasa lokubukela omabonakude lisekhona. Basalisebenzisa kakhulu alikakazukuya ndawo, liyakhula.